Imbeleko sele ithathwa njengesiko kuba inentsingiselo enzulu ngokomoya. Idibanisa umntwana nosapho kunye nookhokho yaye asiyonto nje yesiqhelo kodwa yinxalenye yenkolo nenkcubeko.

Inkolo yakwaXhosa ikholelwa kuMdali kodwa ibaluleke kakhulu indima yookhokho nto leyo engamkelekanga ebuKrestwini. Imicimbi yesiNtu ukusetyenziswa kwemilingo neziko lomlilo nazo ziyangqubana nenkolo yobuKrestu.

Iyunivesithi efundisa ngesiXhosa ingayindawo efudumeleyo enomtsalane apho izifundo zonke ezifundiswa ngolwimi lwasekhaya ibonise inkcubeko neentsomi zesiXhosa nokuziqhenya kwethu njengamaXhosa.

Kungoba ezilalini safundiswa ukuhlonipha ukubulisa noba umntu awumazi. Kungoba ezilalini sinobuntu, sikhule phambi koomakhulu bethu besifundisa loo nto leyo ukuthi umntu uyamhlonipha, noba umdala noba mncinci kuwe umntu kumele umbonise intlonipho umkhathalele futhi ube nobubele.

Lizalise idinga lakho Thixo Nkosi yenyaniso.

Amashishini eentsimbi engaphuhliswa ngokuba abantu bawabhengeze kwiinkundla zokuxhumana ezifowunini yileyo indlela angazibhengeza ngayo.

Ukutya esikuphekayo emingcwabeni yethu ngumngqusho kunye nemifino kunye nenyama ebomvu. Oku kutya ke sikupheka kube sizama ukuqinisa ubuhlobo sithuthuzelane njengosapho.

Ewe, akhona into eyenza iphumelele le mitshato kungoba babebumbene bathandana behloniphana kwaye bengavumeli abantu bangaphandle bangene emtshatweni wabo beziphethe kakuhle bobayi-two bobabini.

Izityalo ezilalini zikhuselwa kwimozulu embi ngokutshiza izityalo ngemichiza okanye ukubeka izithintelo okanye iintonga okanye simane siyojonga sizihlole ukuba zise kwimeko elungileyo na.

Hayi, ndiziva iyinto elungileyo leyo khona ukuze nathi sibe nazo izinto zethu esizibiza ngolwimi lwethu. So, loo nto leyo ibonisa ubuchule nobuchule nobuhle olwimi lesiXhosa.

Olunye ulwimi ondiluthandayo sisiZulu ngoba amaZulu athetha kamnandi ndiyaluthanda ulwimi lawo kwaye nendlela anxiba ngakhona nendlela abaziqhenya ngayo nendlela abathanda ngayo amasiko abo, lulo ulwimi olunye endiluthandayo.

Injongo ephambili yokulobola abazali bentombi ecelwe umtshato kukubonisa intlonipho umbulelo kunye nokuqinisekisa ubudlelwane obusemthethweni phakathi kweentsapho zombini.